Vunene byo xava data hi ntalo hileswaku loko u xave data hi xitalo a wu na nkingha ya ku helela ka data loko u fanele u tirhisa swa xikolo u tshama u ri na yona hi nkarhi wun'wani na wun'wani na loko u fanele u submit-a na ku fambisa ti-assignment ta wena ku va u ri na data leswi nga ta ka swi nga va u siveli ku humelela loko swi fika eka timhaka ta tidyondzo kambe vubihi bya kona i ku ri loko u tshama u ri na data u nga tshama u ri ka social media u nga ha languti xikolo kumbe u nga ha landzeleli swa xikolo leswi vulaka ku swi nga ku u endla leswaku u feyila ku humelela hikokwalaho ka ku tshama u ri na data.

Netiweke leyi nga yi sapotaka kumbe ku yi seketela i Vodacom. Vodacom u nga kota ku xava data ya n'hweti hi mali ya ku antswa yo ringana khumenharhu rhandi ya tirhandi ku nga thirty rhandi ya n'hweti leyi nga ku antswiselaka leswaku u nga xavi hi siku na siku kumbe u xava liya ya siku na siku hi one fifty one fifty leswaku yi nghena hi siku na siku ku ri ya thirty rhandi na yona leswaku yi ku hungutela nxavo wa mali leswaku u tshama u ri na data ya ku enerisa n'hweti ya wena.

Magoza lama ndzi ma tirhisaka ku xava data ya mina i ku ya humesa mali ya thirty rand ndzi xava data ya n'hweti hinkwayo. Netiweke leyi ya Vodacom ndza yi seketela hikuva wa kota ku xava data n'hweti na n'hweti hi mali yo antswa kumbe leyi u yi kotaka ku ya ringanisa ya wena ku nga ri na ni nga va na problem ya ku data yi hele n'hweti yi nga se hela hikuva yi va yi tele ti-gig ya ti-gig ti va ti tele ka yona.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku va engetelela masiku ya ku hela ka data loko data yi tikomba yi tele hikuva swa vava kwihi leriwani hi masiku ya data data yi va ya ha ri kona. A ndzi ta va tsundzuxa leswaku va ngetelela masiku loko va swivula ku data ya ha ri kona ta ni na loko wa ha ri customer ya vona khasitimende ya vona ya n'hweti na n'hweti va engetelela masiku.

Netiweke leyi xavaka data ya ntikelo i Vodacom magoza lawa u nga ma tirhisaka star one two three star four hash u press-a town ka option one ku ya hi ndhawu leyi u tshamaka ka yona yi endla data ya wena yi va yi ri kona yi va yi ri ta ntikelo kumbe u tirhisa star triple one hash u kuma option one leyi nga na data u press-a nakambe one leyi ku yisaka data bundle leyi nga na ntikelo ku price yona ku xava yona ku ya hi mali leyiwani na yona ku na ya five rand ku na na twenty-nine ku na hundred rhandi kwalaya.

Ku antswa ku tirhisa Wi-Fi hikuva Wi-Fi u hakela kan'we hi n'hweti nakona yi ta yi tele data ya kona ku tlula ya ku xava data ya siku na na siku Wi-Fi yi antswa swinene ngopfu ku tlula data leyi data u nga xavaka siku na siku kumbe vhiki na vhiki hi ku durha.

Ku nga endliwa timhaka ta leswaku sim card leyi durhaka ku nga ha xaviwi ka yona data ku cinciwa sim card ku yi wa ka sim card leyi yona yi endlaka leswaku yi olovisa maxavelo ya data yi tlhela yi nga durhi.

AI yi ta endla leswaku vanhu va loloha ku hleketa hi mikarhi hinkwayo hambi swilo swi nga bohi yi ta endla na leswaku swa kahle ku va na mafambelo ma kahle ma le henhla na dyondzo ya kona yi tlakukela ehenhla hikuva va kha va tirhisa AI leyi nga ta kota ku va pfuna hi miehleketo na ku va sirhelela eka swin'wana loko swin'wana va nga swi tivi.

Mimpimanyeto leyi faneleke ku yi nghenisa eka AI i ya tidyondzo leswaku u ta kota ku dyondza kahle hi ku olova hi nghenisa na swin'wana swa maehleketelele ya tifoni hi ku vutisa hi ku vutisa hi swilo swi hetisekile hileswaku foyini yi tirhisa ku yini yini yini hinkwaswo leswi yelanaka na foyini leswaku hi kota ku tiva thekinoloji ya nkarhi wolowo.

Swikolo swi nga yisa emahlweni vutivi bya AI hi ndlela yo yo tirhisa ti-generator ti-projector leti endlaka leswaku vana va dyondza hi xihatla va tlhela va va tivisa eka tona ti-projector leswaku tirhisa ku yini AI yi ta va kha yi ya emahlweni hi ndlela yoyeleyo. Exikolweni va nga tlhela va tirhisa va va pfumelela leswaku va tirhisa ti-chatgpt ku vutisa ti-question ta ti-assignment-e mara va ti tirhisa hi mfanelo ya leswaku ti nga va onhi miehleketo va ehleketa ingaku AI yi nga va tekela byongo.

Hi nga tiyisisa leswaku vanhu hi va pimela ti-question kumbe swivutiso swa matirhiselo ma kona ma AI leswaku va tshama va ringanerile leswaku AI yi nga va tekeli ndhawu.

AI yi yi kahle eka vanhu hikuva yi endla swilo hi ku olovisa loko u ri na nkingha u nga vutisa yona yi ku hlamusela hi ku hetiseka u nga zanga u kayakaya ku ya le na le AI ya pfuna swinene eka vanhu hikuva yi endla swilo swi olova hi xihatla.

Ti-chatbot ti endla leswaku oloveriwa hi xihatla u kota ku ku hlamuriwa hi xihatla u nga zanga u ya kayakaya hi ku ya kun'wana na kun'wana ti-chatbot ta pfuna swinene ka timhaka ta communication leyi lavekaka hi xihatla swivutiso leswi lavekaka hi xihatla u kuma tinhlamulo hi nkarhi wolowo u nga zanga u kayakaya kumbe ku heta nkarhi.

Ku hluvuka ka masiku lama swi endla leswaku vanhu va tshama va nga ha ri kahle va nga ha ri safe va nga sirhelelekangiki tanihi movha movha vanhu va dirayivha hansahansa ku nga ku nkosi wu tshama wu ri kona siku na siku na swibamu va swi kuma kwala na kwala vanhu va tshama va kha va tirhisa swibamu swi nga fanelanga ku dlaya vanhu leswi onhelaka tiko kumbe community yeleyo.

Yi swi khumba leswaku swi kota ku hatla swi ndlandlamuxa miehleketo ya swona ku tsala ti-assignment-e kumbe swiavelo leswi nga va nga nyikiwa swona endla leswaku va tsala hi ku olova hi xihatla nkarhi wo send-a kumbe ku rhumela papila ra swiavelo leswi va nga rhumiwa swona wu nga se fika.

Switirhisiwa swa mina ku fana na selulafoni na khompyuta ku sirhelela ndzi nga endla leswaku ndzi swi hoxa location ku pfula location laha va kotaka ku tracer kumbe ku kuma ndhawu ya laha swi nga ta va swi ri kona loko swi ta va swi yiviwile. Ndzi nga tlhela ndzi set-a ti-password ti-password leti ti nga tirhisaka leswaku ti kota ku tirhisa xikandza xa mina face face id na fingerprint leswaku vahlaseri loko va tekile fonini ya mina va nga koti ku yi tirhisa hikokwalaho ka ku pfumala fingerprint ya mina kumbe xikandza xa mina.

Ndza pfumela leswaku data kumbe nxavo wa data ku nga va ku ri xirhalanganyi ku va vanhu va tiphina hi inthanete, tanihileswi data ri nga endlaka leswaku vanhu va tshama va tsakile va karhi va scroll-a ka inthanete. Tanihi loko masiku lama yi rhandziwaka ngopfu inthanete ku tlula swilo hinkwaswo.

Nxavo wa data ya Vodacom na Cell C ya hambana swinene. Nxavo wa ka Vodacom wu chipile, ku xava kona data ya one gig wa yi kuma hi thirty rhandi ya masiku ma seven. Kasi ka Cell C va kuma data ya one gig hi forty rand nakona ku ri ya masiku manharhu. So mina a ndzi ta chuza Vodacom.

Tanihi muxavi a ndzi titwi kahle loko data ya mina yi expire-ra siku ra yona ro hela ri nga se fika, kumbe yi nga se hela. Hikuva yi va ya ha ri kona mara loko date yi fika kumbe siku ra laha va pimeka hi kona ri fika, data na yona ya famba. Se a ndzi titwi kahle nakatsongo.

Hi n'hweti ndzi tatisa ka mbirhi kumbe ka nharhu data ya mina, nakona ndzi tirhisa netiweke ya Vodacom-o hi minkarhi na masiku na masiku.

Data ya tiselulafoni ku nga ha va LTE kumbe data yinene nakona ya ku pfumelela leswaku u nghena inthanete ku fana na WhatsApp-u, Facebook, Instagram, Telegram na TikTok-o. Wa kota ku nghena kun'wana na kun'wana ku ya hi laha we i lavaka ha kona.

A ndzi ta tiyisisa leswaku data ya mina yi heta n'hweti fika siku ro helela hi yona hi ku ti pimela ku nghena ka tiinthanete to to to dya ngopfu data ku fana na WhatsApp na TikTok, ndzi ti pimela tiawara to karhi ku nghena kona.

Munhu a nga hlawula ku tirhisa Wi-Fi hikokwalaho ka ku va Wi-Fi u hakela kan'we pay once. Kasi data yi lava ku pfuxeteleriwa kumbe ku xaviwa n'hweti na n'hweti kumbe ka mbirhi en'hwetini. Kasi Wi-Fi minkarhi yo tala yi tala ku va yi ta yi ri unlimited nakona u xava kan'we.

Ndlela leyi ndzi yi landzelelaka loko data ya mina ya ha ri kona, i ku tirhisa data ya mina eka nkarhi wo karhi ndzi pima tiawara leswaku ndzi ta kota ku hlwela ku hela. Naswona loko yi ri kusuhi no hela, ndzi teka masiku kumbe tiawara to tala ku tlula loko ya ha ri ya ha tele.

Hikuva data ya selulafoni yi kota ku tirha tiinthanete, ku nghena ka WhatsApp, Facebook, Instagram na tin'wana na tin'wana ta tinxaka ta tiinthanete.

Tindlela tin'wani to hunguta ku tirhisa data yo tala ku nga ha va, ku ti pimela ku nghena ka ti-internet, ku tirhisa ti-data ka ti-game-i na ku tirhisa ti-data ku vona ti-video to ka ti nga yangi hi kona.

Hi nga ha endla leswaku machudeni va nga koti ku yi xava data hikwalaho ka ku va yi durha, ende leswi swi nga endla leswaku swi va tsandzekisa ku ku hetisa ta vona kumbe ti-assignment ta vona ti-upload-waka kumbe ku nghenisiwa eka system hi inthanete.

Va nyika nhlayo yo hambana ya swihlanganisi swa data eka vaxavi va vona, hikokwalaho ko va va swi tivaka leswaku vaxavi va hambana, va na mali yo hambana. Nakona vanhu va lava swilo swo hambana, hi nkarhi wo hambana.

Lexi lawulaka xiboho xa vanhu leswaku va fanele va xava data yo fika hi kwihi, hi laha vanhu va tirhisaka inthanete ku hambana kumbe ku fana. Un'wana na un'wana wa swi tiva leswaku u tirhisisa ku yini inthanete ya yena, na ku ri na loko a endla yini hambi i ku vona ti-video, hambi ku download-a tifilimi. So munhu loyi a tirhisaka ku download-a tifilimu swa boha a xava data yo tala, kasi loyi a vonaka tivhidiyo tinene a nge xavi data yo tala.

Ntsengo wa data wu khumba njhani vuswikoti byo vanhu byo tirhisa inthanete? Byi va khumba hi ndlela ya ku va data ta kumbe ntsengo wa data yi durha ngopfu leswi endlaka leswaku va nge koti ku fikelela ku nghena inthanete hi nkarhi wa vona. Kasi va nghena hi minkarhi yin'wana kumbe loko va tirhisa Wi-Fi.

Leswi nga kucetelaka leswaku ndzi xava data yihi exikarhi ka vaphakeri ku nga va ku ri timhaka ta ku madurhelo ma vona, na leswi ti nga tarisa xiswona data ya kona.

Hi ku vona ka mina, ku ze ni data yi durha ngopfu ku hambana hi ti-network tin'wana na tin'wana, swi ya hi ku vanhu va yi xavisa ku yini eka inthanete eka network yo karhi. Ku fana na Vodacom, Vodacom vanhu va yi rhandza ngopfu ku tlula MTN-e kasi na Telkom. Leswi endlaka leswaku Vodacom yi tshama yi kha yi tlakusa ntsengo wa yona wo xava data hi timhaka ta leswaku vanhu va yi rhandza ngopfu, nakona ya swi tiva leswaku e handle ni ka yona vanhu a va ri ti rhandzi letin'wani tinetiweke. Hi swona hi kucetelaka leswaku na ntsengo wa data wu tshama wu tlakukile swinene.

Malume data bundle kumbe xirhundzu i lexi tirhaka ku download na tinghoma ku tlanga tinghoma ku download na ti-video kumbe ku ti vona ku ta landza tifilimi kumbe ku ti vona eka tipulatifomo to karhi mi kota ku ti vona mikarhi hinkwayo hikuva mi ri na yona data mi kota ku tlhela mi fonela vanhu eka WhatsApp.

Ndzi nga vula leswaku nxavo wa data wu tlakukile swinene tanihileswi vanhu va tirhisaka data hi ndlela yo homboloka vatirhisa nakambe swi nga yangi hi kona va tshama va ri ka ti-social media va tshika ku endla swa xikolo.

Munhu leswi a nga kotaka ku swi fikelela hi ku tirhisa data ku nga ha va ku vulavula na maxaka ma wena hi Whatsapp hikuva foyina kumbe video call mi vulavula mi cincana hi ti hi ti-voice ta n'wina swi endla leswaku swi kota ku va olovela ku endla swa xikolo gugula kumbe u endla swin'wana.

E-e, data a yi hambananga na matirhiselo ya Wi-Fi hikuva switirha swilo swo fana mikarhi hinkwayo xi kota ku download hinkwaswo swi kota ku tlanga tinghoma tivhidiyo ka nkarhi wun'wana na wun'wana lowu u wu lavaka.

Ku pfaleriwa ka data ku nga va ku va ku pfaleriwa data hi ndlela yo u nga ha koti ku tirhisa data ya wena kumbe loko se ni yi ta va yi herile ku ya hi swipimelo lexi nga veka swi mpimiwile xiswona ku fika nkarhi wo karhi ku nga ha koti ku yi tirhisa.

E-e, a ku na ku hambana ku durha ka data ya three G four G na five G hikuva swi xaviwa ku durha hinkwaswo kumbe chipa hinkwaswo ko va ti-network leti tirhisaka ku hambana ntsena mara data yi tirha ku fana na ku durha swa fana.

Tihakelo leti fihliweke leti munhu a faneleke ku ti languta eka pulani ya data ku nga va ku ri ti-rewards leti va tlangaka tona loko u ta va u xavile data kumbe khombo yo xava data yo karhi.

Ku ya hi mavonelo ya mina ndzi vona swi nga ri kahle leswaku data yi va na siku ro expire hi rona hambi data ri nga se hela tanihi vanhu swi va hambanaka van'wani va tirhisa data hi ku olova va nga yi tirhisi ngopfu ku kondza na ti-expiring date ze ri hundza data ya ha ri kona.

Nkoka wo xava mobile data nkoka wa wona yi tele hikuva loko u ri na mobile data wa swi kota ku download-a tinghoma wa swi kota ku download-a tivhidiyo wa swi kota ku vona tifilimi hi nkarhi wa wena lowu u wu lavaka na ku ya hi data leyi nga ta va u xavile ku ri hi kota ku fikelela swilo swo tala ku fika kwihi u nga ha tlhela u kota ku fonela maxaka ma wena nkarhi wihi na wihi lowu u wu lavaka u tlhela u kota ku endla ti-video call eka nkarhi wihi na wihi lowu u lavaka u nga ha kota u tlhela u tlhela ku download a ti research ta wena kumbe ku endla ti-research ta wena eka nkarhi wun'wana na wun'wana no vona u wu twisisaka na ku wu navela.

Pulani ya na tiselulafoni yo xaveka i ya star one two three star four hash tanihi laha va ku chipiselaka tanihi town ya wena kumbe doroba ra wena leyi data ya kona va yi vitanaka data town ka ka Vodacom.

Ina ku na tiphasela to hlawuleka ta data to stream-a kumbe swihangalasamahungu swa le ka social media ku nga social data leyi nga yi xavaka hi star one two triple one hash u tlhela u ta u tlhela u hleketa ka number one i kuma data art i chuza kumbe ku hlawula data bundle or social data yi nga fambaka na yona.

Xivangelo lexi vangaka ku nga va ku ri xona xi endlaka leswaku data eka masiku lama hi nga ka wona yi durha swinene i ku va yi ri na vanhu vo yi tirhisa swinene lava rhandzaka ti-social media va rhandzaka ku nghena ka ti-social media hambi swi nga yanga hi kona leswi endlaka leswaku lava vaxavisi va ti-data va gonyisa nxavo wa data.

Swilo leswi munhu a nga swi endlaka eka riqingho ra yena ra le nyongeni hi ku tirhisa data ku nga ha va ku tlanga music kumbe tivhidiyo eka tipulatifomo to karhi to fana na ti-Facebook ti-TikTok ti-WhatsApp na tin'wana.

Ina ku bela riqingho hi vhidiyo yo ku tirhisa data yo tala ku tlula ku bela riqingho hi rito hikuva loko u karhi u tirhisa vhidiyo u va u kha u vona xikandza kumbe u va u kha u vona munhu loyi u n'wi foyinela kasi ku bela munhu hi riqingho va nga ri ku n'wi voneni ku va ku ri ku cincana ka rito ntsena nakona swi dyi data yo tala ku tlula vhidiyo.

Malume ku xava xirhundzu lexi xa data mi nga ha xava xirhundzu lexi kambe loko yi ta va yi herile hi star one two three stars for hash yes eka data leyi mi nga ta va mi navela ku yi xava kumbe mi tirhisa ti-option kumbe ku landzelela leswi va nga mi nyika swona eka xitatapheke loko mi xava foyini ya n'wina ya xirhundzu leyi va nga mi nyika na xirhundzu.